Go tshameka metshameko ya seileketeroniki, ke motshameko ka gore, go tlhoka bokgoni, gape ke boitlosobodutu, ka gore go itumedisa le go thusa boikhutso.

Ee, ke dumela gore, metshameko e e mo megaleng, e fokoditse go tshameka ka namang, bana le bašwa ba feta nako e ntsi, ba le mo megaleng, ba tshameka metshameko ya motlakase, mme ga ba tlhole ba tshameka mo ntle, le ditsala tsa bone jaaka pele.

O ka leka motshameko wa call of Duty Mobile, kgotsa Clutch Royal, ke metshameko ya kgaisano e e tseneletseng, e a kgatlha, ebile e tlhoka leano, le bokgoni.

Di diriswa tsa seileketeroniki, di dirile gore metshameko, e tshamekiwe ka bonako, le mo mafelong otlhe, gape di okeditse boitumelo ka go tsenya ditshwantsho tse dintle, le modumo o o monate.

Ke rata metshameko ya mogala o matlhaajane, ka gonne, ke kgona go tshameka gongwe le gongwe.

Go tshameka motshameko mo inthaneteng, go tlhokega data, kgotsa fibre, le inthanete e e tseneletseng, motshameko o ratiwang thata mo inthaneteng ke Fortnite.

Fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o sa kgaotse, o ka felela o sa dire dilo tse dingwe, o sa robale sentle, kgotsa wa senya data, motshameko wa mmamoratwa wa mo inthaneteng ke Free Fire.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data, ka go nne go ikamanya le batho ba bangwe ba mo inthaneteng, fa o batla go tshameka o tlhoka data, kgotsa fibre, le mogala kgotsa computer.

Batho ba le bantsi ba tshameka bosigo, ka gonne data e nna kwa tlase ga tlhwatlhwa, le go se nne le ditiro tse dintsi, fa mongwe a sa batle go reka data e turang, ba ka dirisa WIFI ya mahala, kgotsa ya mo lelapeng.

Metshameko ya mo inthaneteng, e tokafatsa matshelo, ka gore thusa go ikhutsa, le go ithuta go dira mmogo le ba bangwe, bogologolo, e ne e se teng, ka gonne, thekenoloji e ne e sa ntsi fala.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng, di akaretsa borukutlhi, jwa tshedimosetso, le go lemala ke metshameko, go bolokega, o tshwanetse go se abelane, ka tshedimosetso ya gago, le go dirisa di password tse di sireletsegileng.

Batho ba kwa magaeng, ba palelwa ke go tshameka ka ntlha ya go tlhoka inthanete e e tseneletseng, metshameko e e bonolo go ba fitlhelela, ke Free Fire le Candy Crush.

Fa nka nna le tšhono, nka bopa motshameko o o rutang bana, botshelo, le maitsholo, selo se se tlhokang go fetoga ke gore metshameko, e nne le dithuto, e seke ya nna boithabiso fela.

Batshameki ba eSports, ba ka itemogela kgatelelo, bolwetse jwa matlho, le makhuba wa go se robale sentle, baatlelete ba setso bone, ba ka itemogela ditlhaselo tsa mmele, go fokotsa ditlamorago tse, o tshwanetse go tsaya di phepo, go robala sentle, le go itlhatlhoba ka metlha.

Batshameki ba metshameko ya ileketeroniki, ba tshwanetse go itshidila mmele, go ikhutsa sentle, le go laola nako ya screen-e, go nna ba itekanetse, se se ka ba thusa go tila go felelwa ke maatla, le go nna le mathata a boitekanelo, fela jaaka baatlelete ba setso.

Metshameko ya sešeng, jaaka go tlola kgati, le go lelekisana, e thusa bana ba itekanele mo mmeleng, le go ithuta go dira mmogo, le metshameko ya segompieno, e ka ruta bana go dirisana, le fa e ka tlhokana le motswedi wa inthanete, ka kakaretso metshameko ka bobedi, di na le seabe mo go ageng botsogo le botsalano jwa bana.

motshameko o o rategang thata mo lebaleng, ke kgwele ya dinao, e ratege ka gonne, e kgona go tshamekiwa ke bana ba le bantsi, e nonotsha mmele, gape e ruta tirisano le boitlhamelo.

Metshameko ya bana, e ka dirisiwa go ruta bana, ka go ba akaretsa mo metshamekong, e tlhokang go akanya, o tlhama, le go rarabolola mathata, e ba thusa go nna le bokgoni, jwa go itirela dilo, le go ithuta ka tsela e e monate.

Tennis ya diatla, e tshamekiwa ka diatla mo lebating, mme ball e tshwanetse go itewa gore e seke ya wela fa fatshe, go tlhokega batshameki bale babedi, kgotsa ba le bane, go tshameka motshameko ono.

Motshameko wa go tlola mogala, o tshamekiwa ka mogala o o pitikololwang ke batho ba le babedi, fa mongwe a ntse a tlola, go tlhokega batshameki ba le bararo, kgotsa go feta, go tshameka motshameko ono.